Ndzi nga ndzi antswisela hi ndlela leyi landzelaka swi ta endla leswaku ndzi tikuma ndzi hlayisile mali mali leyi a ndzi ta aya leyi a ndzi ta khandziya timovha tin'wanyana ta swa ku fana na mathekisi kumbe tibazi ku ni susa eka ndhawu yin'we ku fika eka ndhawu yin'wanyana kambe loko ndzi ta va ndzi hayarile movha movha lowu wu ta va wu fakiwile mafurha laha ndzi nga ta kota kusuka eka ndhawu yin'we ku fika eka yin'wana nakona swi ta ndzi hlayisela nkarhi wa mina leswaku ndzi tikuma ndzi jikajikile na tiko ra leriya nkarhi wo leha.

Xo sungula ndzi rhandza ku mi pfuxela muthori tanihiloko mi ta va mi vonile leswaku ndzi fikile hi nkarhi wa ku ka ku nga ri wona wa ku fika entirhweni eka siku ra namuntlha kumbe eka mixo wa namuntlha xivangelo hileswaku bazi leri a ndzi ri tirhisa ri fikile epatwini ri fika ri yima hikuva a ku bulukile evhilwa ririmi ra le ndzhaku so a hi fanele hi yimela va mabazi laman'wanyani ku ri va kota ku fika va ta fika va hi pfuna hi mhaka leyi a yi endlekeriwe kumbe leyi a yi humelerile.

Swipfuno swa kona hi leswi landzelaka hileswaku loko swilo swi va swi rhwaliwile kumbe nhundzu yi va yi rhwaliwe hi swiporo swi endla leswaku swa swilo leswiwani swi va ku swi rhwaliwile swi fika swi nkharhi swa ha ri kahle nakona swa swiporo swi kota ku rhwala nhundzu leyikulu leyi e loko a yi lava ku tirhisiwa kumbe a yi lava ku rhwaliwa hi swa le magondzweni kumbe swihahampfhuka a yi nga ta nela endzeni ka swa le magondzweni kumbe endzeni ka swihahampfhuka.

Leswi khumbaka ntsengo wa nhundzu ya le magondzweni hi leswi landzelaka xo sungula ku va ku karhi ku ri malayithi lama ma pfumelelaka etimovha kumbe xipandzamananga ku ri swi famba na ku ri swi yima xa vumbirhi hileswaku ku va emagondzweni ku va ku ri na timovha ta ku tala leti ti endlaka leswaku emagondzweni ku va na ku yima na ku famba xa vunharhu hileswaku eh emagondzweni ku va ku karhi ku ri na timovha ta ku tala leti endlaka leswaku timovha ti yima hi minkarhi yin'wanyana.

Mintlhotlho leyikulu ya ku famba hi mathekisi eAfrika-Dzonga hi leyi landzelaka ntlhontlho wo sungula hileswaku loko munhu a tirhisa ethekisi ku ya endhawini yo karhi swi nga endla leswaku munhu yaloye a tikuma a fikile light hikuva mathekisi loko ma suka ma pfa ma yima emagondzweni ma yimela van'wanyana vanhu leswi swi nga endla leswaku vanhu van'wanyana lava va nga le eku hatliseni ku kumbe lava va lavaka ku hatlisa ku fika laha va yaka kona va va va hlangana na ku va va nga fiki hi nkarhi lowu va nga ta va va rindzeriwile ha wona.

Tinxaka to hambana ta vupfhumba etikweni hi leti landzelaka ku na pfhumba ra ku va munhu a endzela etindhawini to fana na le Kruger National Park ku ya lavisisa hi swiharhi swo hambanahambana xa vumbirhi ku na pfhumba ra ku va munhu a endzela ndhawu yo karhi kumbe tiko ro karhi kwala tikweni ku ya lavisisa kumbe ku ya dyondza swo tala hi mayelana na swimilani na ku hambana ka swimilani pfhumba ra vumbirhi hi leraku munhu a nga suka laha tikweni a ya etikweni rin'wanyani ku ya lavisisa hi swa leswi yena a tirhaka ha swona.

Xo sungula a ndzi ta ya vulavula na munhu loyi a fambisaka mathekisi loyi a nga khoma buku kumbe ephepha leri ri nga tsaliwa tithekisi laha ti yaka kona xo sungula a ndzi ta rhanga ndzi n'wi pfuxela ndzi titsongahata eka yena ndzi n'wi vutisa leswaku thekisi ra laha ndzi yaka kona ndzi nga ri kuma kwini naswona ri ta suka loko swite yini ndzi tlhela ndzi vutisa na ntsengo wa mali ya laha ni yaka kona.

Ku cinca ka switirhisiwa ku ta laveka leswaku swa swi swi swiporo swi sungula ku tirhisa e gezi ku ri swi nga ha tirhisi e diesel leswaku leswi swi ta endla leswaku e swiporo swi tikuma swi karhi swi ri ematshan'wini ya kahle e tipholisi leti lavekaka hileswaku ku ta laveka pholisi ya ku va eswiporo swi va na malayithi laha swiporo swi nga ta kota ku vona laha swi yaka kona.

Ina ndzi vona swi lulamile hikuva vachayeri va ti-Uber swi endla leswaku va tikisela e vachayeri va mathekisi hikuva va vachayeri va mathekisi swi endla onge vona ntirho wa vona a va wu tivi nakona va tikuma va nga ha ri na vanhu lava va faneleke ku va khandziyisa eka mathekisi ya vona so swi fanerile leswaku vachayeri va mathekisi va lava ku lawula laha vachayeri va uber va nga kotaka kumbe va nga swi koti ku teka kumbe ku veka vakhandziyi kona.

Swivumbeko leswi yi faneleke yi va na swona leswaku yi humelela hi leswi landzelaka yi fanekele yi va yi karhi yi ri bazi leyi yi hantlisaka loko yi ta va yi khandziyile yi karhi yi ya emadorobeni kumbe hiya emakaya naswona yi fanekele endzeni ka yona yi va yi basile yi tlhela yi va yi ri na malayithi yi tlhela yi va yi ri na muchayeri loyi a nga na mahanyelo ya kahle xo hetelela hileswaku bazi leri ri fanekele hi ku va na Wi-Fi hi hala ndzeni leswaku loko hi khandziyile hi ta pfa hi karhi hi va hi karhi hi wona swin'wanyana eka tiselulafoni ta hina.

Wu endla leswaku ku famba hi mabazi ku olova loko ri pimanisiwa ni ku hakela hikuva loko munhu a tirhisa khadi ra vutlhari a swi teki nkarhi ku ri va va n'wu badelisa kumbe va n'wu hakelisa emabazini nakona swi endla leswaku munhu a tikuma a hlayisekeriwile hi mali ya yena na hi nkarhi hikuva munhu a nga fanekelanga kumbe a nga tirhisi mali ya yena laha a nga ta hanyela cinci leswi swi nga ta endla leswaku nkarhi wu karhi wu va wu kha u famba tanihi hi mukhandziyi wa bazi.

Switichi swa mabazi i swa nkoka eku lawuleni ka maendzo yo leha hikuva munhu a nga tikuma a karhi a ri eka bazi ro ka ri nga yi kona loko vulawuri byo ka byi nga ri emavokweni ya switichi leswi swi nga ta endla leswaku munhu yo yo vutomi bya yena byi va enghozini hikuva laha a yaka kona a nga ha fika a khutuziwa hi swigevenga hikuva laha vanhu va tikumaka va chikile kona vanhu va ku tala va ku khutuza vanhu va va kona ku langutisa munhu mafambelo ya yena na loko ndhawu a nga yi tolovelanga ku endlela ku teka swilo swa yena na nhundzu ya yena.

Ku ri emadorobeni vanhu va kota ku hlayiseka hi minkarhi hinkwayo vanhu va fanekele va famba hi hi xiphemuphemu munhu a nga ti kumi a karhi a famba a ri wexe hikuva sweswe swi nga endla leswaku vutomi bya yena byi hlaseriwa hi vanhu va timbilu to biha xa vumbirhi mfumo wu nga thola vanhu ku tiyisisa leswaku vutomi bya munhu un'wanyana na un'wanyana byile eka ndhawu ya nhlayiseko.

Ina i swa nkoka kumbe swa boha hikuva van'wanyana swi nga endleka leswaku va nga ri na mali ya ku ya ekerekeni hi yona se loko movha yi ri kona ya kereke ya ku rhwala vanhu lava va yaka kerekeni swi ta va olovela swinene a ku nge vi na xilo lexi va nga ta tumbela hi xona na loko vo ka va nga ti vonakarisa ekerekeni.

Vafambi van'wana va tsakela mabazi ya xiyimo xa le henhla hambileswi ma durhaka ngopfu hikuva mabazi lama ma na swilo endzeni ka wona man'wanyani ma na Wi-Fi endzeni ka wona leswi swi endlaka leswaku vafambi va wona va tikuma va va karhi va hlayiseka kumbe va karhi va hlayisekela hi data ya vona kumbe airtime ya vona hikuva va nga kota ku foyinela emakaya ku va byela hi ta ku famba ka vona xin'wanyana hileswaku endzeni ka mabazi lama munhu wa kota ku kuma ku ti pfunela eka wona hikuva ku na ndhawu leyi va nga endlela leswaku munhu a kota ku ti pfunela endzeni ka wona.

Vafambi hi milenge va fanekele va tiyisisa leswaku laha va fambaka kona a va disturb-i vanhu lava va fambaka hi timovha na vanhu lava va fambaku hi timovha va fanekele va tiyisisa leswaku va famba epatwini a va pfi va huma kumbe ku fambela laha ku fambaka vanhu lava lava va fambaka hi minenge leswi swi ta endla leswaku vanhu hinkwavo lava va tirhisaka gondzo va tikuma va hlayisekile hi mikarhi hinkwayo.

Xo xo sungula Khensani u fanekele a rhanga a xavela n'wana wa yena swakudya leswi ringaneke leswi swi ta endla leswaku n'wana wa yena a nga tikumi a karhi a lava mali yo tala leyi nga ta endla leswaku kumbexani, leswi swi nga ta endla leswaku a ya a ya xoteriwa loko a fika emahlweni. Khensani u fanekele a rhanga a lavisisa ndhawu leyi n'wana wa yena a ya ka eka yona hikuva ku na tindhawu tin'wanyana ku ri va kota ku nghena ku laveka na mali egedeni kambe loko ku nga laveki mali ku ri va kota ku tlanga mitlangu yin'wanyana u fanekele a rhanga a badela ku lavisisa swi ta endla ku ri a tiva ku ri hi yihi mali leyi a fanekeleke a teka n'wana wa yena.

Mfumo wu nga hoxa xandla hi ndlela leyi landzelaka, xo sungula va fanekele va rhanga va tiva ku ri i tingaki ti-wheelchair leti ti nga fambeki kahle, leswi swi ta endla leswaku va kota ku va xava tin'wanyana leti ti nga ta ringanela nhlayo ya vanhu lava va nga ta va karhi va lava ku ti tirhisa eka nkarhi lowu landzelaka. Leswi nakona swi hi byela leswaku vurhangeri bya xibedhlele byi le hansi swinene, hikuva loko a byo va ehenhla ti-wheelchair a ti fanekele ti lunghisiwile kumbe ku xaviwile tin'wanyani.

Va endla leswi landzelaka xo sungula va rhanga va wisa nkarhi wa ku leha, leswi swi endlaka leswaku loko va chayela va nga ti va nga tikumi va khome hi vurhongo leswi swi nga ta veka vutomi bya vanhu lava va nga ta va va khandziyile mabazi lama ma chayeriwaka hi vona enghozini. Xa vumbirhi va tiyisisa leswaku a va tirhisi swidzidziharisi na mabyalwa leswi swi nga ta endla leswaku miehleketo ya vona yi nga tirhi kahle kumbe yi tirha hi ndlela ya le hansi. Xin'wanyana hileswaku va tiyisisa leswaku mabazi ma kamberiwa hi nkarhi wun'wanyana na un'wanyana nakona va kota ku wisa eka ndhawu yo karhi loko va karhi va chayela.

Ndzi nga va lemukisa leswi landzelaka, xo sungula ndzi nga va byela kumbe ndzi nga va tsundzuxa leswaku va fanekele va tekela ntirho wa vona wa vuchayeri enhlokweni va tlhela va wu veka emahlweni. Leswi swi ta endla leswaku va rhandza leswi va nga ta va va karhi va swi endla ku ri ku ku endlela leswaku vanhu hinkwavo lava va va chayelaka va va va karhi va hlayisekile hi minkarhi hinkwayo ya le magondzweni. Ndzi nga tlhela ndzi va byela leswaku kumbe ndzi va tsundzuxa leswaku va fanekele va tikuma va tlangela kule na mabyalwa na swidzidziharisi hikuva leswi swi nga xungeta vuhlayiseki bya vakhandziyi va mabazi va vona.

Eka khampani ya xihahampfhuka kumbe ya swihahampfhuka ku komberiwa vanhu lava va nga dyondzela ku chayela swihahampfhuka ku ri va tikuma va karhi va tirha eka khampani ya swihahampfhuka kumbe ya ku chayela swihahampfhuka. Vatirhi lava va ta va va karhi va kuma mali ya ku tala swinene va ta tlhela va vekiwa eka tindhawu leti vona va nga ta lava ku tshama eka tona, hikuva ntirho lowu wu ta va wu ri ntirho lowu wu nga ta va wu karhi wu endla leswaku vutomi bya vona na vutomi bya vanhu lava nga ta va va va chayela byi va emavokweni ya vona.